Ukulinda ukuthi izimpahla zifike ngesitimela kungakukhungathekisa ikakhulukazi uma ujwayele izinketho zokuthutha ngokushesha. Ukugxila ezinzuzweni zemvelo zokuthutha ngololiwe kungaba umqondo obalulekile. Ukuthutha ngojantshi kuyindlela esimeme kakhulu uma kuqhathaniswa nezokuthutha emgaqweni ngenxa yokukhishwa kwazo okuphansi kwe-carbon dioxide nokusetshenziswa kwamandla.

Ngifuna ukuhlanganyela nawe ngesigameko esiphazamisayo engasibona ezithuthweni zomphakathi esithinta umuntu osekhulile. Kwakuyisimo esangishiya ngishaqekile, ngidabukile, futhi ngikhathazeke kakhulu. Isalukazi sithukwe sangahlonishwa ngomunye umgibeli, umhlukumeziwa wayengenandaba nemizwa noma inhlalakahle yomuntu osekhulile. Ngeshwa akekho owalamula noma owamela isalukazi. Lesi sigameko sangithusa futhi ngazizwa ngingenabulungisa. Inhliziyo yami yadabuka kulo muntu osekhulile futhi angikwazanga ukuzibamba kodwa ngicabanga indlela lesi sigameko okumele ukuba sasilulaze futhi sesambisa ngayo.

Ngesikhathi esilinganiselwe sendiza exhumayo kanye nemithwalo ehloliwe, beka phambili ukuthola i-carousel yakho yemithwalo, ukuqoqa izikhwama zakho bese udlulela ngokushesha esangweni lakho elixhumayo. Uma unoxhumo oluqinile cabanga ukucela usizo kubasebenzi bendiza noma uma izikhwama zakho zingasheshisi. Uma uxhumo lugcinene kakhulu hlola ukuthi ungakwazi yini ukukwenza nomthwalo wakho noma udinga ukukhuluma nenkampani yezindiza mayelana nokubhukha kabusha.

Ukuminyana kwamabhasi kungaba nomthelela omkhulu ohambeni lokuya emsebenzini okuholela ekwandeni kwesikhathi sokuhamba nengcindezi kanye nokubambezeleka okungaba khona. Okuhlangenwe nakho kungahluka kodwa izinkinga ezivamile zihlanganisa ukuminyana, ubunzima bokuthola isihlalo, nokubambezeleka ngenxa ye-traffic. Lokhu kungase kuthinte kabi inhlalakahle kanye nokukhiqiza.

Ukuze ulungiselele ngempumelelo amathebula ezikhathi ebhasi amahora aphakeme. Hlaziya idatha yabagibeli ukuze uhlonze izikhathi eziphakeme kakhulu, bese ukhuphula imvamisa yebhasi futhi ulungiselele ukuhlela ukuze unciphise izikhathi zokulinda nokuminyana. Ukunikeza izibuyekezo zezikhathi sangempela nokusebenzisana nababamba iqhaza kuqinisekisa ukuqaliswa okushelelayo kanye nokwenza ngcono okuqhubekayo kohlelo.

Izinga eliphezulu lokubonisa izinto obala ohlelweni lwentela lwabathumeli bempahla libalulekile ekukhuthazeni ukuncintisana okungenzeli nokubikezelwa okuzuzisa amabhizinisi kanye nomnotho wonkana. Nakuba izinga elithile lokuntenga ntenga kwezindleko lingena kugwenywa emboneni yezimpahla ezithwala impahla ngenxa yezimo zemakethe ezihlukahlukene. Uhlelo olusobala lungasiza ukunciphisa umthelela walo futhi luvumele amabhizinisi ukuthi ahlele kangcono futhi aphathe imisebenzi yawo.